Kufuneka, ufuna ukubukeka umhle kwaye ucocekile? Imibhaco emihle ethe yenzelwe wena kuba ubukeke ucocekile kwaye umuhle iyafumaneka ngazo zonke izimbo, imibhaco ethungiweyo ngesandla eyenziwe ngothando kwaye nolonwabo fumana owakho.

Ufuthe lokusebenza kumakhasi onxibelelwano zenza ukuba usapho likwazi ukuxhomekeka ukuxhulumana ngoku likude nendawo.

Ndijonga ndiyijonga ibhalansi yedatha yam rhoqo ngakumbi xa ndiyisebenzisa kakhulu i-intanethi ethi ifune idatha.

Ewe, kuba uyakwazi ukuthi noba ukude kunendawo okanye awuyazi loo ndawo usebenzise iWi-Fi yoluntu yebhasi okanye yeteksi uzokwazi uxhumana nalo mntu azokuhlangabeza .

Ewe, ewe ndingathi i-community radio kuseyindlela ekhawulezileyo ukusa iindaba eluntwini ngoba zithi ithi zakuziva iindaba uziva ngomnye umntu ube i-community radio .

Amagwinya! Amagwinya ashushu kwaye ananambitheka incasa ingenisa umxhelo iyincasa emuncisa iintupha, yiza zifumanele elakho ingwinya. Yiza! Yiza, izothenga amagwinya.

akukhuselekanga usebenzisa iWi-Fi ungenayo i-VPN ngoba kungatsho kuthatheke lula ukuba .

Iindawo ezineWi-Fi elokishini zinekhubalo lophuhliso ngokuba kaloku awukwazi ngalo umzuzu umgama ozibukelayo usasebenzisa iWi-Fi uyakwazi ukuba uthenga ukuba kuthengiswa loo nto ithengiswa kuloo ndawo ngoba maxa amaninzi iindawo ezineWi-Fi ziindawo ekuthengiswa kuzo kutywala, i-airtime, iishophu or ukutya.

Yithekhnoloji efowunini yakho ekuvumela ukuba ithethisane nawe okanye iqonde into oyithethayo.

Ndingavakalelwa, ndingavakalelwa kabuhlungu kakhulu ngokuba kaloku ngelixa ndithenga idatha kuzube ndine ndine-plan ngayo ndineenjongo ngayo ngoba ngoku xa ndingazukubona kuse idatha iphela ndingayisebenzisanga ndingaziva kabuhlungu kakhulu ngoba ndingade ndiqhagamshelane nabanikazi benethiwekhi.

Idatha endidla ngoyisebenzisa ngosuku oluqhelekileyo andikwazi ukuqikelela ngokuba zininzi izinto endiye ndizisebenzise ezisebenzisa idatha ngoku ke idatha ayiqikeleleki.

Ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga, ndafowunela kumalungu enethiwekhi ndathenga enye idatha ngokuba le nto ndandizawuyenza yayingekayenzi.

Ha-a, ngokucinga kwam ixhomekeka kwinethiwekhi ixhomekeke kwintlobo yefowuni oyisebenzisayo ngokuba u-one gig uyakwazi kuphela during the day ungaggqibanga even nemini.

Ngokoluvo kwam lwam u-MT-N ingathi yiyona nethiwekhi ifikeleleka kakhulu kwidatha kunye neCell C ngoba banazo iidatha randi.

Xa kuthethwa ngedatha kuye kuthi qatha izinto endithi ndizisebenzise ezidinga idatha.

Ewe, ikhona ndingathi ndimkhombe ku-MTN ngokuba u-MTN iidatha zakhe ziyafikeleleka banazo nedatha ze-four rand, banazo needatha ze-hour bakwanayo nemizuzu ehamba nedatha.

Ngokoluvo lwam into engenziwa ukuze idatha ifikeleleke emMzantsi Afrika kuthoba amaxabiso edatha, kuthoba namaxabiso e-airtime zizokwazi ufikeleleka ke ngoku.

Idatha enothi iphelelwe emva kweveki ndingekayisebenzisi ndingaqhagamshelana nabantu nabaphathi benethiwekhi ndibabuze ukuba ingaba le datha ndiyithengileyo igqitywe yintoni ndingakhange ndiyisebenzise.

Mhlobo wam, apha bendiqalisa ukwenza umsebenzi wam weintanethi uphando i-research kodwa ndithe ndakunothisa ndiphelelwe yidatha ngapha umsebenzi wam wesikolo uyangena kusasa. Mhlobo wam ingayeyiphi inethiwekhi enamaxabiso aphantsi neneedatha ahlalayo ngoba kaloku andizokwazi ukusebenzisa inethiwekhi ethi idle idatha ndingakhange ndiyisebenzise. Khawundincede mntasekhaya.